Umsebenzi wokuzilibazisa ngilokho owenza ngesikhathi sakho lapho unganamberego ongakwenza nofana sewuqedile ukwenza imiberego yakho. Uyenzela ukukhambisa isikhathi nokobana uqothe isizungu.

Abazali bayakwazi bonyana bafundise abentwana babo imidlalo yendabuko egade bona bayidlala lokha nabasakhulako yeke-ke lokho kuyabarhelebha abentwana bonyana badlale imidlalo yendabuko begodu idlulele eenzukulwani ezilandelako.

Iye, lokha abantu nabaseenkundleni zemidlalo bambethe iinkipa ezifanako zesiqhema abasilandelako, babonakala ngasuthi banombono munye ngombana balandela isiqhema sinye yeke-ke yoke into abayitjhoko bayitjho kokufana ngokulandela isiqhema sabo.

Awa akukafaneli bona abafundi eenkolweni bakatelelwe ukuzibandakanya kezemidlalo ngombana akusiwo woke umfundi onekareko lezemidlalo. Abanye abafundi banamakghono angaphandle kwezemidlalo yeke-ke kufanelwe abafundi baphiwe itjhaphuluko lokobana bazikhethela bona bafuna ukuveza amakghono wabo kuphi.

Awa imidlalo le nemidlalo yendabuko ayikafaneli bonyana ibekele abantu iminyaka yokobana kufanele bayidlale nabanangaki imidlalo le. Kufanele woke umuntu abe netjhaphuluko lokuzibandakanya kiyo imidlalo le nanofana akusiphi isigaba seminyaka.

Awa, angiboni bonyana iyaninana ngombana kunomthetho begodu kunonobangela wokobana kubayini isokana lingakavunyelwa bona lidlale intonga.

Ilutjha lifanele ukuzilolonga lizithabulule qobe lilanga ukwenzela bona amasotja wabo womzimba abe sezingeni elirerhe begodu nemizimba yabo ibe sezingeni elirerhe ukukhandela bonyana amalwelwe angababambi begodu babe nepilo ehle, ipilo ede.

Urhulumende wenkolo zemakhaya kufanele ukhiphe isikhwamamali sokobana iinkolo zikwazi ukwenzelwa iindawo zemidlalo ezazisako ukuze nabafundi bemakhaya bakwazi ukuthola imidlalo ehlukahlukeneko.

Awa, angivumelani nalokho ngombana kunengi ukuhlakanipha zinengi iimfundo ezitholakala emidlalweni yendabuko. Yeke-ke ke akukafaneli bonyana kube babantu bakade kuphela abalitholako leli hlakanipho kanye nalesi sifundo esitholakala emidlalweni le nelutjha kufanele iyidlale ukobana izokwazi nayo ukuthola ukuhlakanipha, ithole neemfundo ezinengi emidlalweni le.

Nawungenzeka kuthiwa kuba nomzimkhulu womrabaraba bengingathanda bona ube seSewula Afrika ukwenzela bona abantu bangakithi nabo abanekareko emidlalweni lo bakwazi bonyana bawufumane lula umdlalo lo.

Esinye nesinye isikolo sivulwelwe isikhwama semali ukwenzela bona sithole abaqhasi bokobana bakwazi ukwakhela iinkolo lezi nabafundi iinsetjenziswa zemidlalo ezaneleko ukuze woke umfundi athole indawo yokudlalela imidlalo yabo ebayifunako.

Umsebenzi wombanduli emidlalweni yabantu abatjha kukobana alolongise abantu abatjha begodu abafundise nangemidlalo le.

Iye, nayo kufanele ifakwe eenkolweni njengeminye imidlalo ngombana nayo ikhambiselana nayo imidlalo le. Kunabentwana la ngaphandle abanekghono lokuyidlala nerhuluphelo lokobana ngathana ingafakwa eenkolweni nabo bakwazi ukubonakalisa amakghono wabo.

Ngicabanga bona ilutjha lifunda kobana epilweni kuneendlela yokuziphatha begodu kunemithetho efanele uyilandele njengobana imidlalo yendabuko nje imayelana nemithetjhwana efanele uyilandele nawuyidlalako.

Ikambiso yokubumbanisa umphakathi ngezemidlalo kukwenza umcinjana wokobana umphakathi uhlangane kudlaliwe khona imidlalo yendabuko neminye imidlalo ekhona. Lapho umphakathi uthola ithuba lokuhlangana nelokubumbana nelokwazana njengomphakathi.

Ukudlala kurhelebha ingqondo bonyana isebenze kuhle nokuthi icabange kuhle.

Iye ngicabanga bona bayakwazi lokhu ngoba bayabonakala bonyana bakukhuthalele ukudlala imidlalo eenkolweni. Inengi labo liyazibonakalisa amakghono wabo wokobana badlale imidlalo eminengi etholakala eenkolweni.

Ngibona kwanga kuya ngokuthi umuntu uzimisele kangangani. Lokha nawuzimisele khulu nemiphumela yakho izokuba mihle ngombana uzozimisela begodu ufune nokobana uphumelele.

Ngombana abantu beendaweni ezahlukeneko bayakwazi bahlangane endaweni eyodwa ngonobangela wokobana bazokubukela nofana bazokudlala umdlalo lo, yeke-ke lokho kukuhlanganisa isitjhaba endaweni eyodwa.

Ngibona kwanga isoziswa ngabomu ngombana ezinye zemidlalo yendabuko azidingi itatawu elikhulu. Uyakwazi bonyana uzidlalele nanoma kukuphi yeke-ke abentwana nofana abanekareko lokudlala imidlalo le ingathana bona bayazivusela bayidlale imidlalo leyo, ukuze babonakale bona banekareko begodu bazimisele ngayo, kuze bazokuthola uqhaso eendaweni ezifana nalezo.

Awa, ngibona kufanele bajayele amakhulu basese bancani ukuze bazokwazi ukuthi nabakhulako bakhule nawo bazokwazi nokobana ukuwasebenzisa njani, angiboni godu kuyinto embi bonyana badlalele nofana baberegele ematatawini amakhulu.

ISewula Afrika ifanele izibonakalise ukukareka izibonakalise nekghono labo, ekutheni kubanjelwe khona iminyanya yeentjhabatjhaba yeke-ke iinqhema zeSewula Afrika kufanele zenze isiqiniseko sokobana zidosa phambili ezintweni ezinengi ukuze bazokubonakala nakelinye ilanga bakwazi ukobana bazokubambela imidlalo yeentjhabatjhaba kulenarha yethu.

Ngesikhathi umnyanya lo ubanjwe ngaso amarhwebo asakhasako azokwenza imali enengi athole nenzunzo enengi ngombana kuzobe kunabantu abanengi abathengako eentolweni lezo ezincani.

Njengomdlalo webholo nawo umdlalo womrabaraba lo ungenza bonyana wenze bonyana ube neenqhema, kube neenkipa, kube neenthuthi ezithutha abantu zibasuse eendaweni zibase lapho ezabe kudlalwa khona umrabaraba.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, ngithanda ukufunda nokutlola lokha nangingenzi litho, ngikholwa sizungu. Ngikuthanda ukufunda ngombana lokho kunginikela ilwazi elinengi ngezinto ezinengi, ngiyakwazi bonyana ngifunde ngezinto ezenzakalako ephasini mazombe begodu ngithanda ukutlola ngombana ngimumuntu ohlezi anezinto azicabangako yeke ngiyathanda bonyana ngitlole imidlalo, ngitlole iinoveli kanye neentori.

Ngathaba khulu lokha nangizokuthola isikhathi sokobana ngitlole indatjana efitjhazana, ngazibona bonyana nginekghono begodu ikghono lami leli ngingalithatha emsebenzini wokuzilibazisa, ngiyenze kube yinto ererhe begodu engingayenza epilweni. Ngathaba khulu lokha nangibonako bonyana ngiyakwazi begodu nginekghono elikhulu khulu lokutlola iindatjana.

Engikutlhoga khulu lokha nakufanele ngenze umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa, ngitlhoga ipeni nephepha ngombana ngizokusebenzisa ipeni ukubhala phasi, ngibuye ngisebenzise incwadi nofana iphetjhana lokubhala koke lokhu engizabe ngikutlola begodu ngidinga indawo lapho kuthule khona, ukuze ngizokwazi bonyana ngicabange kuhle lokhu engizokutlola phasi.

Ngiyaphikisa ngombana lokha nangitlolako, akekho omunye umuntu odingekako ngaphandle kwami.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako wandise ukwenziwa ebusuku lokha abanye abantu sele balele ngombana kudingeka bonyana ube nokuthula, kube sendaweni ethulileko kunganatjhada khona, ukwazi ukucabanga kuhle yeke-ke kufanele ukwenze lokho abanye abantu sele balele, ukwazi bonyana uzokuthola ukuthula, uzokuthola nendawo lapho inganatjhada khona.

Ekghoneni lami lokuzilibazisa, ngifunde ikghono lokutlola, lokulalela nokuzwisisa nelokucabanga ngombana esikhathini esinengi navane ngikutlola, kufuneka bonyana ngicabange nginabe ngalokho engizokutlola begodu kufuna bonyana lokha nangifundako, ngizwisise lokhu engikufundako ngombana kusuke kuyinto engithanda ukuyenza.

Iye, ngicabanga bona umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakathekile ngombana banengi abantu abawenzako, bawenzele bona benze imali, abanye benza ngombana bayakuthanda bonyana banikele abanye ilwazi begodu abanye bayakuthanda bonyana banikele abanye into abangayifunda lokha nabahlezi bazithabulukile.

Ngesikhathi ngenza umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngizizwa ngithabe khulu ngombana kuyinto engiyithanda khulu kunakho koke yeke-ke nawumumuntu wenza into oyithandako, emoyeni uyathaba begodu uyathabuluka.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ujayelekile ngombana inengi labantu liyathanda ukuwenza begodu abantu abanengi bayathanda ukwenza wona lokha nabazilibazisako.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokuzilibazisa ngombana kubalulekile bonyana umuntu akwazi ukutlola, akwazi ukufunda ngombana kuyinto eyenziwako ephasini mazombe yeke-ke lokho kuzomrhelebha bonyana ngelinye ilanga nakufanele asebenzise ikghono lokufunda nokutlola, azi bonyana kwenziwa njani.

Ingoma engiyikhumbulako ebegade iculwa ngesikhathi semidlalo esikolweni ngethi, thumela ibholo sikore. Lokhu bekwenza bonyana umdlali osetatawini, akwazi bonyana abe namafulufulu wokobana alandele ibholo abe ayithole, ayithumele lapho kukorwa khona ukwenzela bona isiqhema sethu sizokuthumba.

Abantwana emidlalweni amalanga la balingisela abadlali abaphezulu nemidlalweni ephezulu. Yeke-ke ingoma le yevuleka mbobo iyabenza nabo bonyana bakhuthale khudlwana begodu bayayivuma lokha nabo nabadlalako ematatawini wabo.

Iye, ikhona imidlalo engiyaziko edlalwa bentwana ekhe ngezwa kuthiwa ngewobungani. Mina lokha nangisesemncani bengidlala umdlalo webholo yezandla i-netball, besithi thina nasifuna ukuyokudlala nabanye abantu sikwazi ukwakha ubungani besiya siyokudlala nabo, sakhe ubungani nabo. Lokho nasithi sakha umngani nabo yi-game yobungani, sithi thina akusetjenziswa mali nofana akunanongorwana ozokutholwa, kwaphela nje sidlalela ukwenza ubungani hlangana neenqhema ezimbilezi.

Kubalulekile bonyana abentwana bajayele ukudlala ematatawini wezemidlalo amakhulu, ukwenzela bonyana bakwazi bonyana kudlalwa njani ematatawini lawo. Ngombana kesinye isikhathi akukghonakali bonyana bakwazi ukuwanciphisa amatatawu lawo, ngombana kufanele abe njalo ngekhabo lakhona.

Iye, ngibona kobana nayo ingafakwa eenkolweni, ngombana banengi abantu abayithandako begodu banengi abantu abanekghono lawo. Akusi ngulowo nalowo umuntu ofuna ukudlala ibholo erarhwako, ofuna ukudlala ibholo yezandla, abanye bafuna ukudlala umdlalo wokweqa intambo. Yeke-ke kubalulekile bonyana nabo balifumane lelo thuba lokuzibonakalisa begodu nokwakha ikghono labo eenkolweni. Yeke-ke kuyinto ehle bonyana umdlalo lo nawo ufakwe eenkolweni, bakwazi nokufundisa labo abanekareko kilo kodwana abangazi bonyana bathome njani ukuwudlala.

Iye, kufuze bonyana nemidlalo le yendabuko itlolwe phasi imithetho yawo, ngombana kesinye isikhathi uzokuthola bonyana akusi ngulowo nalowo onelwazi ngawo. Yeke-ke kuyenzela nokobana abanye abantu abakude naleli ilwazi elitholakala ngokwesintu, bakwazi bonyana bayithole encwadini. Yinto ehle kobana woke umuntu ephasini mazombe abe nokulithola ilwazi leli begodu alifumane ngobuduze. Kungasi kukuthi kufanele atjhinge laphokhunye moet ekunomuntu omkhulu khona, ongamhlathululela nconywana ngemidlalo yendabuko le. Uthola ukuthi yena lapho ahlala khona akukho umuntu ongamhlathululela yona.

Imidlalo yendabuko midlalo yesintu edluliselwa eenzukulwaneni neenzukulwaneni, kakhulukhulu edlalwa eendaweni zemakhaya ekufana nemidlalo yokweqa intambo, abomaketo neminye imidlalo eminengi ehlukahlukeneko.

Imidlalo yendabuko iqakatheke emphakathini, ngokobana yakha ubudlelwano begodu ibumba ihlonipho hlangana nomphakathi kakhulukhulu abentwana bemphakathini, ngombana ngibo abayidlala khulu. Bayakwazi bonyana bakhe isitjhomi begodu bazwane abentwana bemphakathini, ngombana imidlalo le yendabuko idlalwa khulukhulu ngobunengi, idlalwe ibe siqhema. Woke umntwana uyakwazi bonyana afike lapho adlale nabanye abentwana, akhe ubutjhomi begodu kube mnandi ebantwaneni bazane begodu bathabelane.

Emphakathini wangekhethu kudlalwa umdlalo wendabuko wokweqa intambo, igutjha, abomaketo, amabhlege neminye eminengi.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa khulu abantu, ngokobana bayakwazi bonyana bazane begodu badlale boke bathabelane.

Kunengi okufundwa lilutjha emidlalweni yendabuko, okhunye kwakhona kukobana ilutjha lifunda ukuziphatha, ukuhloniphana, ukwabelana nokuthabelana nanibangani. Lifunda ukwenza abangani, lifunda nokwazana nabanye abantu, lifunda ukubekezelelana ngombana nanidlala nibanengi niyafunda kobana nikwazi ukubekezelelana, ninikelane isikhathi sokobana nomunye nomunye azokwazi bonyana athole ithuba lokudlala. Lokho kuyabafundisa ukuthi epilweni omunye nomunye, ithuba lakhe lokobana ipilwakhe itjhaphuluke, ibe yihle iyeza. Kunengi okufundwa emidlalweni yendabuko efundwa lilutjha.